Ndingakhathazeka kakhulu kwaye ndingazama ngako konke okusemandleni wam ukubonisa isigulane sam ukubaluleka kokuba siqalise ukuthatha iyeza elilwa nentsholongwane.

Ndicinga ukuba ugqirha uyakumcebisa ukuba aqalise ukunakekela impilo yakhe, aqalise ukuzilolonga, atye ukutya okusegazini, ayeke ukusela utywala ngapha komlinganiselo, ayeke ukutshaya kwaye ayeke nokucinga kakhulu.

Amadoda amaninzi akholelwa ekubeni xa ungumntu oyindoda uze ube kanti uncokola ngeengxaki zakho okanye uthetha ngeengxaki zakho uye ubonakale ubuthathaka. Ngoko ke, baye babe noloyiko lokuveza imvakalelo zabo ngenxa yaloo nto, baye bacinge ukuba bazawubonakala sebengeezizo intloko zamakhaya, babonakale njengabantu abangasenawo amandla wokumelana nemizi yabo, okanye amakhaya wabo.

Ukuthathwa kwekhefu ngumfundi okhulelweyo oneenynaga ezisibhozo ndicinga ukuba linyathelo elilungileyo khona ukuze umfundi angade afikelele kwisigaba sokubeleka esafunda kwenzeke iziganeko esesikolweni phambi kwabanye abafundi. Kodwa ke ndingaqinisekisa ukuba umfundi unikwa ithuba lokuthi abe kanti uyawenza wonke umsebenzi ebethe wabe kanti uyawuphosa maxa ebesekhefini. Xa ebuya ndingaqinisekisa ukuba wonke umsebenzi ubuthe wabe kanti uyenziwa ngeli xesha ebengekho uyawufumana, uyafunda zonke izinto bezithe zabe kanti ziyafundwa ngeli xesha ebengekho, kodwa ndingafakeli uxinizelelo. Ayithathe kancinci kancinci de abe kanti ufikelela kwinqanaba elifanayo nelabanye abafundi abakwibanga lakhe.

Ukukhulelwa kwentombi ekwiminyaka emalunga neshumi elinesithandathu kuye kuchaze kumaxesha amanintsi ukuba uxanduva lomntana lowo uzawuthi ibe kanti uzalwa yiloo ntombi luza kuba lolwabazali. Ngoko ke, ngenxa yeso sizathu ndingathi ndibe kanti ndicebisa intombi ukuba ibe nencoko nabazali bayo, ikhangele ukuba abazali bayo bayayixhasa na kwesi sigqibo sokugcina umntwana. Kwaye ibazise ukuba umfana lo ithandana naye akavumelani naye, khona ukuze sibone ukuba abazali bayamxhasa okanye abamxhasi. Ze kuthi ke ngoku emveni koko sibone ukuba ngawaphi amanye amanyathelo anokuthi abe kanti uyawathatha khona ukuze afumane ukuxhaswa kwisigqibo sakhe asithathileyo sokugcina umntwana.

Yhe wethu, ntombi, ndiva kusithwa wena awuyi ekliniki. Uyabuqonda ubungozi bale nto uyenzayo? Uyayiqonda ukuba ufaka ubomi bakho nobomi bomntwana emngciphekweni ngokungahlolwa ngabongikazi, khona ukuze babone isimo somntwana nempilo yomntwana kunye neyakho impilo? Ndiyakucela ke, sisi, uzicenge, uphakame uye ekliniki ngomso losayo. Kungenjalo, uyazi ukuba mna andiphinde ndikuthumelele kwa senti emdaka.

Ingcebiso endinoyinika usapho kukuba lungamcalucaluli lowo uthe wabe kanti unentsholongwane kagawulayo, kodwa bamxhase bambonise ukubana ngaba ayikokuphela kobomi, bamcebise ngendlela anothi kanti uyazisebenzisa khona ukuze aqhubekeke aphile ubomi bakhe ngendlela eqhelekileyo.

Ubungozi bale nto eniyenzayo kukuba xa konakele izixhobo anizukwazi ukuphekelwa, anizukwazi kulungiselelwa isidlo senu sasemini. Loo nto leyo ithetha ukuba anizukwazi ukuzophaka ukutya apha ngexesha lenu lekhefu. Anizukubanawo amandla wokumelana nezifundo zenu, anizi kuba nawo amandla wokuphendula imibuzo nokuncedisana nootishala xa niseklasini. Ngoko ke, ndiyanicela ndiyanibongoza yohlukanani nalo mkhuba umdaka

Xa amayeza engonelanga ndiye ndivavanye imeko yeziguli zam. Umzekelo, kukho iziguli ezingathathi ntweni, kubekho iziguli ezinayo imali yokuthenga amayeza. Ngoko ke, ndiye ndizibhalele incwadi ezo zinayo imali yokuthenga amayeza khona ukuze zihambe ziye kuwathenga edolophini, ze kuthi kwezo ke ngoku zingenayo imali yokuthenga amayeza ndiphinde ndivavanye ubuzaza bokugula kwabo. Ze kuthi abo bangaguli kakhulu ndibanike umyinge omncinci, ze abo bagula kakhulu ndibanike umyinge ofanelekileyo.

Abantu abanintsi bakholelwa ukuba xa uthe waqala ukusebenzisa ezi pilisi uye uxhomekeke kuzo kube nzima ukuba uziyeke. Ze uthi xa sewungasenazo kube nzima ukuba uphile ubomi bakho ngendlela eqhelekileyo.

Ukuthomalala kwentsholongwane egazini lakho akuthethi ukuba esi sifo sinyangekile. Esi sisifo ezinganyangekiyo nto nje siyathomalaliswa ngokuthi ube kanti ufumana iipilisi ezifanelekileyo. Xa uthi wabe kanti iyaziyeka ezi pilisi uza kuqala ekuqaleni, uza kugula unganyangeki, ungancedakali. Loo nto leyo ingathi ibe kanti ikhokelela nasekufeni kwakho.

Kubalulekile ukusebenzisa ikhondom xa usabelana ngesondo khona ukuze ukwazi ukugwema izifo ezithi zibe kanti ziyasabalala kunye neentsholongwane ezithi zibe kanti zinamathuba ukusabalala xa usabelana ngesondo. Uthi ube kanti uyakwazi ukuzikhusela kwezo zinto zinjalo.

Ndicebisa ukuba uqalise ukuyozihlola khona ukuze usazi isimo sempilo yakho, futhi ke emveni koko ndicebisa ukuba uzihlole qho emva kweenyanga ezintathu ubuncikane khona ukuze ukwazi ukuba ume ndawoni empilweni yakho uzinakekele uqinisekise ukuba uyazikhusela ngalo lonke ixesha.

Kaloku, sana lwam, oku kutya kukutya enikuphiwa ngurhulumente, wenzela ukuba wonke umntwana osesikolweni akwazi ukufumana isidlo sasemini. Ayilo hlazo ukufolela ukutya njengabanye abantwana, ndiyakucela ke uzuhambe uyofolela ukutya.

Ndingakhangela umsebenzi endinowenza ndibe ndiwucutha kwimfonomfono yam, kwaye ndingazijonga ukuba ndifole emva kobani naphambi kobani, ndiziyaleze ebantwini. Ndiphume phandle ndiyobethwa ngumoya, ndimane ndikroba xa kuhamba umgca.

Ndiyayiqonda makazi ukuba yindlela enanisenza ngayo mandulo le, kodwa ngoku ndifuna uqaphele ukuba kula mayeza niwathembileyo kukho izinto ezifakwayo ezingasathembakalanga. Ngoko ke, kubalulekile ukuba umntu aqale adibane nogqirha okanye unesi okanye noba leliphi igosa lezempilo elizawuthi libe kanti liyagunyazisa ukuba asele eli yeza. Alikho iyeza elinguzifozonke kuba izifo zohlukahlukene, kwaye zineempawu ezahlukahlukeneyo, ezinye ziyanyangeka ezinye azinyangeki. Ngoko ke, akulunganga ukuthatha into enguzifozonke kuba awuyazi imiphumela nokuba izawuba njani na.

Engqondweni yam kufika umphilisi womoya, kufika umntu oneliso lomoya obona ngaphaa kwenyama. Kufika umbono womntu okwazi ukubona ingomso lomntu, kufika umntu okwazi ukusombulula iingxaki ezijongene nomntu neengxaki ezithi zibe kanti azisombululeki ngokwenyama. Kufika umntu okwaziyo ukuthetha, anqule, acenge izinyanya zikwazi ukukhusela umntu, zikwazi ukusikeleleka umntu, zikwazi ukungqonga umntu, zikwazi ukubonisa umntu indlela, zikwazi akukhanyisela umntu.